Eyona mali inkhulu endikhe ndayibhatala ukuze ndifumane amayeza zayiyi-five hundred.

Into esuke ndayixelela ngugqirha wengqondo kukuba okungapheliyo nto leyo mna ndayibona ubana ayifunisi mayeza into eyifunayo kukuba ndithethe ngentlungu leyo ndikwaze ukufumana ndiphinde ndakhe ubomi ndiphinde ndakhe umdla ebomini.

Iziphumo ezilungileyo kukuba inciphisa amathuba okusasazeka, inciphisa ukugula kakhulu futhi ikhusela abanye abantu.

Ukuphela kwemigaqo ndaziva ndikhululekile ngoba imaski ndandingasayixibi futhiza ndandikwazi ukudibana nabanye abantu endihlobene nabo imiqathango yokuba abantu mabahlale endlini nayo zayiyekisiwe. So ndaye ndakhululeka kakhulu futhi ndaqonda ukubana apha ebomini izinto ziyatshintsha .

Into ethi qatha kuqala yinto yokubana uyathandana and akazisebenzisi sikhuselo.

Bantwana bam, ndicela nindimamele kancinci. Ndiyabona ukuba niyadlala kodwa le nto niyenzayo apha ayilunganga kwaphela. Lo mntu nibambelele kuye ngumntu ongaboniyo kwaye usebenzisa intonga ukuze ezikhokhele, xa nimlinga nimphazamisa kakhulu kwaye nimenza angaziva ekhuselekile. Umntu ongaboniyo uxhaphazeka lula kuba akakwazi ukubona ukuba kwenzeka ntoni. Ukuba niyamntlonta nizomenza awise phantsi aphoswe endleleni okanye azive engakhuselekanga emntwini, ndiyanicela yekani le nto niyenzayo.

Amayeza okugonya iCOVID-nineteen asebenza ngokukhuthaza inkqubo yokuzikhusela umzimba ukuze ikwazi ukulwa nesifo anciphise amathuba okuba ugule okanye usasaze isifo kwaye anceda ekukhuseleni uluntu ngokubanzi.

Ikufundisa umonde, intlonelo nolwazi lwamava.

Luyimfuneko ekuphuhliseni amayeza asebenzayo, luyimfuneko ukuze sifumane ugonyo.

I-information enintsi ungafumana ekliniki, uthethe nonesi phayana akukunike neencwadi onozifundela like ii-pamphlets onokwazi uzifunda about into ye-abortion and then okanye uye koonontlalontle ngabo abazawukwazi ukucebisa kakuhle kodwa ekugqibeleni isigqibo funeke sithathwe nguwe ngoba ngumzimba wakho and umntana ona-sixteen years apha eSouth Afrika uvumelekile ukubana makathathe isigqibo about i-abortion.

Kubaluleke kakhulu ukwenza i-CPR ngoba ingakwazi usindisa ubomi bomntu.

Ixinzelelo lengqondo yilaa nto ngesiNgesi kuthiwa si-stress, singabangelwa ke ucinga kakhulu mhlawumbi ucinga kakhulu ngeento zesikolo okanye nezasendlini kanti loo nto leyo yenza uba ucinga kakhulu ingqondo le yakho uyisebenzisa kakhulu uye wayisebenzisa kakhulu.

Bafumana inkxaso yokuphumla bangayi emsebenzini and bafumane nenkxaso yokuhamba bahambe baye kwiikhanselingi inkxaso yengqondo.

Ukusombulula le meko ndicinga ukubana kungafunwa abantu abazokwazi okutolikela abantu abadala ukubana unesi okanye ugqirha lona uthetha isiNgesi ukuba uthini.

Ndicinga nje ubhuti engayihoyi le ntloko nje kungoba akanalwazi unolwazi oluncinci. Le nto ke ngoku ke engayihoyi akayazi into yokubana xa umntu ephathwa yintloko intloko iyakwazi ukubasiriyasi ikwazi ukumbhubhisa nombhubhisa umntu. So unolwazi oluncinci yena and ndicinga ubana kumhlawumbi ukungazihoyi kwa phaa kuye.

Kufuneka kuphandwe rhoqo kwaye kuhlolwe umsebenzi wabo banikezela kwabo banikezela ngokutya. Enye into efuneke abanikazi abo benkonzo ezingafezekiseki migangatho yokutya funeke basuswe ngokukhawuleza bona. Funeke kuqeshwe abantu abagadayo ukutya kwisikolo ngasinye njengotishara okanye umzali oqeqeshelwe ukujonga umgangatho wokutya yonke imihla.

Xa indoda iphethe kakuhle iimvakalelo zayo iyakwazi ukuva abanye, ukuwasebenzisa amagama nokuqonda iimvakalelo zabantwana kunye nomfazi wayo. Kodwa xa ikhathazekile engqondweni, inokuba nezinto ezifana nokungathethi, ukudana rhoqo, ukugqwetheka okanye ukungahoyi abantwana. Indoda enempilo yengqondo iyakwazi ukwakha ubudlelwane obunempilo nentsapho nabamelwane nabanye abathandayo abantu.

Ukuqinisekisa ukuba umfundi uziva enegunya lokuzenzela izigqibo malunga nokukhulelwa kwakhe kufuneka umphulaphule, umnike intlonipho, umnike ulwazi oluchanekileyo kwaye umxhase ngaphandle kokumtyhala, ndenze indawo ekhuselekileyo nenenkxaso njengotishara wakhe apho aziva ekhuseleke khona ukuba enze isigqibo esivumelana nezinto azithandayo ngobomi bakhe.

Iimpawu eziqhelekileyo zesifo seswekile ukulamba kakhulu, ukomela okugqithisileyo, ukuhlanza rhoqo, ukudinwa okungapheliyo, ukwehla kobunzima bomzimba ngaphandle kwesizathu, ulibeleka okanye ukungacacelwanga ngengqondo, ukubona okungacacanga, ukopha okanye ukuvuvukala kwamazinyo, amanxeba athatha ixesha elide ukuphila, ukuva ukutyhibilika okanye ukungqele emlenzeni okanye ezandleni.